Xana usiya kwifemeli womyeni wakho uye unxibe njengomfazi ngoba udadobawo uyafana ingathi ngumama womyeni. Unxiba ubufazi bakho, uyathwala, ubhinqe, unxibe iilokhwe ezima ngapha kwamadolo, wombathe apha emagxeni amagxa la wakho angaveli, uhloniphe.

Hayi, ndingamcacisela ndimxelele into yobana xa uyindoda uthwele entloko kodwa ke xa ungena endlini funeka uyikhulule into yokuthwala. Loo nto leyo ibonisa intlonipho kweli khaya uthe waza kulo, even noba kukwakho kusendlini yakho, indoda ayithwali endlini.

Akhange side sibe nofuthe kangako isinxibo sootata sesiNtu ngoba abantu abangootata ngabantu abaye babelula kakhulu kwinto edibene nonxiba. Abafani nathi thina bantu abangoomama abafuna sihleli nje siyokoyoko xa sinxibe isinxibo sethu sesiNtu. Abantu abangootata ngabantu aba-simple kakhulu.

Owu, isiNtu kaloku thina sibantu abangoomama siyasithanda kakhulu and thina siyakuthanda uba yokoyoko. Siyakuthanda uhleli nje siyajingwa zizinto, siyalandelwa nje sinxibile xa sinxibe isinxibo sethu sesiNtu. So siye saba nefuthe kakhulu ngakumbi ngoku kukho abantwana abasakhulayo abanee-designs ezintsha, so kuhle nje.

Ndithe ndaye emgidini mna, ndiye ndithande uzinxibela imibhaco yam. Imibhaco yam ke mna ke ndiyithanda ibe nee-colours okanye ndiyixubaxube. Ndithathe mhlawumbi lowa u-green ndiwuxube nalo u-red, ndombathe ibhayi lam eli-yellow, njalo njalo. Ndingumntu nje othanda uba colourful.

Umntu ongumama. Umntu ongumama, uyahlonipha umntu ongumama. Umntu ongumama otshatileyo uyahlonipha maxesha onke. Kuye kufuneke into yoba uthwale, wombathe, iilokhwe zakho zime ezantsi kwamadolo. Nentombi funeka ihloniphile nayo inganxibi ibhrukhwe emngcwabeni, funeka ihloniphile inxibe nje into ezirayithi ezigqumileyo umzimba kakuhle.

Xa uthe kwabizwa emcimbini into ebalulekileyo kuhlonipha. Uba unawo umbhaco nxiba umbhaco wakho, nxiba iimpahla zakho zesiNtu, ubonakalise nentlonipho yayo yeli khaya ubizwe kulo.

Mna ndithi kuhlala phantsi sithethe nabantwana bethu, loo nto ingagcina inkolo nenkcubeko yethu nabantwana bethu nezizukulwana zethu. Kuhlala phantsi sibabonise sibaxelele.

Ndingahlala naye phantsi ndimcacisele into yobana isiduko kwaXhosa yimvelaphi yakho, yimvelaphi yakho isiduko. And ke apha kwaXhosa funeka uzazile ungumntu imvelaphi yakho uba usuka phi, ungubani na, waphi na. Iifani apha kwaXhosa ayiyonto ibalulekileyo ngoba iifani ziyafana, iifani ziqhelekile kodwa isiduko sona yimvelaphi yakho bubuwena.

Ndingaye ndibanqande ndibaxelele into yokubana ayonto imbi leyo ngoba sikhula kusithwa umntana wentombi ngumntana wakulomama, so uye usebenzise isiduko sikamama nefani kamama. Kodwa ke ndingaye ndibanqande ndibaxelele into yobana ayilohlobo lophilisana nabantu into yobana kugezelwe abantu.

Ewe, ulutsha langoku linawo amaxesha lusilele ekuboniseni imbeko. Kodwa ke masithi ulutsha langoku luyayithanda nyani and ulutsha langoku alidibani nento engayiyo. Ulutsha langoku ukuba uthe elaa cephe licephe, lifuna ubona icephe. Awuzuthi kulutsha langoku licephe libe yena ebona itispuni, lithanda inyani kakhulu.

Ndiye ndizilande ndiye ndifikelele kwisiduko sakulomakhulu ukwenzela ubana ndijonge into yobana mhlawumbi asizalelanga nakulotata nakulomama asizalani, mhlawumbi ke singazilanda zide zifikelele kulomakhulu. Ngoba masithi thina bantu bakwaXhosa ixesha elinintsi siyazalana sonke ngoba iziduko zethu zihambe zihambe zidibane.

Ulutsha lwangoku luyakwazi nongabi simamva namphambili, umolo uenkosi. Ulutsha lwangoku luyakwazi ukuthi ngoku umntu akubonayo nyhani uxhakazela angakuphathi, ngelo xesha abakudala babe senza njalo.

Kuyofuneka baxhelelwe ibhokhwe emnyama ukwenzela uba kuhlanjwe umzi.

Ndingake ndiqale ndibafundise umolo. Ndibafundise ukubana, unjani noenkosi. Zizinto ezibalulekileyo kakhulu ezo ukwenzela into yokubana ukwazi into yokubana mawuthethe nabanye abantu xa ufika kuloo ndawo. Uthi noba ufuna ubuza ntoni na xa udibana nomntu funeka uqale umbulisile umbuzo impilo kuqala. Xa ugqibile ke ngoku uyibuzile le nto ufuna uyibuza okanye uthethile le nto ufuna uthetha nomntu ekuncedile, ubulele uthi enkosi.